Ewe, ndiyayikholelwa leyo nto ngoba umntu uthi xa engonwabanga kusube kukhona into emsindayo ethe yenzeka okanye ezawuthi yenzeke. Ngoko ihlala ilapha kuye engqondweni.

Into enokwenziwa kukuba kuvunyelwe ukuba amayeza esiXhosa athengiswe ezikhemesti. Njengoko engavumelekanga nje, wona kodwa aluncedo kakhulu.

Angamncedisa ngokuba ammamele kwaye angasoloko embuza imibuzo eminintsi. Yonke into ayithethayo ayixhase ngendlela yokuba ambonise nokumbonisa ukuba kwenzeke kanjani, angamxeleli ukuba enze ntoni.

Abantu kumele basebenzise izinto ezisemthethweni ezithi zingabangeli umlilo ukhawuleze uvumbukhe kanjengokuzenzela umbane wabo.

Into ebangela abantu bathenge amayeza kwi-black market kungenxa yokufunwa kweempepha zikagqirha kwiikhemesti.

Ewe, ziyonela ngoba umntu ngamnye ufumana isixa semali ngoko sokuba akwazi ukuzinceda ancedisane neemfuno zakhe kuleyo nyanga, ezawuphinda alindele esinye isamkelo kwinyanga ezayo.

Ingcali yezokutya ithi ikuncedise ngokuba ikuxelele izinto ekufuneka uzenzile nemawuzitye ukwenzela ukwazi ukuba isifiso sakho siphumelele sokuba wehlise ubunzima bomzimba.

Ewe bakhona. Balunceda kakhulu uluntu ngoba abantu behlelwa zizinto ezininzi kakhulu apha ezilalini. Ngoko ke bathi bancedakale ngokokubana bakwazi ukuba bafumane uloluleko ngokwasengqondweni.

Le ndlela yokwenza ayincomeki ngoba utywala kwa bona buyingozi, buthi bongeze obunye ubungozi emzimbeni. Ipilisi iyodwa inezinto ezifakwe kuyo ngoku ezingahambiselaniyo notywala. Ngokuzifaka emzimbeni wakho zonke zawuthi zenze umonakalo.

Urhulumente angathi alungise iindlela, ingakumbi kwiindawo zasemaphandleni, ukwenzela izithuthi zikwazi ukufikelela kwiindawo ebezingakwazi ukufikelela kuzo.

Icebiso elingakholelekiyo endakhe ndaliva yinto yokubana kukhona amabhanti athengiswayo othi uwafake aze acuthe ubunzima obo bomzimba. Nje ngokuwafaka, uhlale ulifakile emzimbeni kuwe.

Ewe, isiNtu siyamvumela ukuba umntu azile. Siyamvumela ukuba azile ngokubana alandele zonke izinto zomntu ozilileyo ngelo xesha kufanele azilile. Ize ke ngoku kusofika ixesha lokubana ayeke uzila kwenziwe omnye umcimbi aze akhulule izila.

Eso sisehlo esithi sinqabe kakhulu, kodwa ke sakhe senzeka apho umntu walimala emnweni. Wafumana unyango kodwa ke ayizange iphelele ndawo loo nto yayekwa kanjalo.

Ewe, kuyanyanzeleka ukuba nditshintshe indlela endiphila ngayo ndilandele indlela ethi ugqirha mandiphile ngayo. Ngoba yeyona mntu ukwaziyo ukuba uthi umele, umiliselane njani neso sifo.

Hayi, loo nto ixhomekeka emntwini uba ukholelwa entwenini. Abanye abantu abakholelwa kuzo zonke ezo zinto, ngoko ke bathi bangazilandeli.

Iinzuzo zezokobana uyakwazi ukuba uphoswe zezinye zezifo obunothi zikuhlasele ukuba awelukanga.

Imali ethi ithunyelwe ezikolweni iyanela ngoba isikolo siyakwazi ukuba sithenge iziqhamo kunye nokutya okusempilweni batye abantwana.

Abantu abathi babe noxinezelelo ngokwasengqondweni bafuna ukuhoywa ngoba ke inintsi into ekusube isenzeka kubo ezintloko. Ngoko ke bafuna ukuba kucutshwe kakuhle apho bakhoyo, ungasoloko bengxoliswa.

Akumelanga banyanzeliswe ngokubana bathethe, kufuna ukuba kwenziwe ngendlela kuthethwe nabo ukuze bakwazi ukuba babone ukuba bakhululekile. Inga nendawo abakuyo iphephile ukuze bakwazi ukuvula izifuba zabo.

Abantu abantsundu bakhule ngokuba kuthiwe indoda ayikhali ngoko ke kuba nzima ukuba bathethe ngezinto ezibahluphayo. Amanye amahlanga ayakwazi ukuba avulele abanye abantu abafana nabo izifuba, kwasekukhuleni bakhule bexelelwa uba bangazivaleli ngaphandle.

Ngexesha leCOVID izinto zazenzeka kunzima kakhulu, wonke umntu esoyika uba nomkhuhlane owawuthi ukuqaqambisele ngentloko uphethe ukubulala. Ngoko yayilixesha elixhalabisayo kakhulu elo.

Ukuzikhusela lelona cebo elithi livele ngcono kakhulu kwaye lifuna ukulandelwa. Ukusoloko uthintela ukuze usoloko nawe uhlale usemandleni kwaye uphephile. Ulandele imigaqo oyinikwayo ekliniki.

Umntu endisondelene naye wathi wehlelwa yingozi yemoto apho wayelimele emlenzeni kwaye abantu boncedo lokuqala basebenza kakhulu, bakhawuleze bafika ukumnceda. Nangoku ndithetha nawe nje uyazihambela ngoba wakwazi ukuba usindiswe umlenze wakhe.

Okwangoku endaweni eyam endihlala kuyo azikabikho izinto ezithi zilungiselelwe ukuncedisana nabantu abadala.

Azikho ngokwendlela , kwinkolelo yesiNtu kulo mba. Zonke ezikhoyo endizaziyo zingokwecala lesilungu.

Abantu bangancedwa yinto yobana basiwe ezikliniki nasezibhedlele banikwe nee-wheelchair, apho bazawukwazi ukuba zibancedise ukuhambahamba. Banikwe nezinto zokusimelela namayeza kwaye banikwe nenkxasomali.

Emva kokuba ndigomele iCOVID-nineteen akhange ndibe nanto kwaye ndibe ngumntu nje oziphilela kakuhle ndingoyiki.